Zwine zwa itea hafha zwibadela hezwi muvhuso wo vhea mutsiko kha zwibadela uri hu vhoniwe vhalwadze nga tshifhinga tsho vhewaho. Zwi itwa uri vhaṅwe vha vhathu vha vha mbo ḓi lovha ngauri u vha o vhetshelwa tshifhinga tsha uri ri ḓo vhuya nga eight ra ḓa ra ni tshekha nga eight hezwi houḽa muthu a khou phuresa dzi panic button a khou phuresa zwoṱhe uri kha vha ḓe vha nthuse. Kha vha ḓe vha nthuse, vhashumi vha sibadela vha vha na na hezwiḽa zwa uri mini u ri mini, hai ri kha bva u tshekha uyo ro mu vhudza uri ri ḓo vhuya nga eight vha sa ye, u ya nga nṋe ndi vhona zwi tshi ḓisa u lovha nga vhunzhi ha vhathu zwibadela.

Arali kiḽiniki ya fhelelwa nga mushonga wo ḓowelaho sa pain killer kana cold syrup ha u amba ngoho a hu na zwine vha Mankweng vha nga zwi ita ngauri kiḽiniki i ya kona u fhedza two weeks, three weeks hu si na mishonga, u tshi ya u sokou wana hu tshe na hu si na mishonga. Ndi ngazwo ndi tshi ri a hu na zwine vha nga zwi ita, vha Mankweng a hu na zwine vha nga zwi ita, vha vha mbo ḓiṱoka milenzhe vha vha vho hangwa uri hu na vhalwadze vhane vha khou vha khou ṱhoga heiḽa mishonga ine ha vha uri hu pfhi yo fhela, vha mbo ḓiṱoka milenzhe vhathu vha mbo ḓi fhiwa dzi multi vithamini na kha malwadze a songo fanelaho dzi multi vithamini.

Kharali kiḽiniki ya shango ḽiṱuku ya vala thaidzo khulwane ine ya ḓo vha kha vhathu vhane vha dzula henefho ndi uri hu ḓo vha hu si na hu si na hune vha nga wana hone mishonga, uri vha ye vha wane mishonga vhaṅwe vhane vha vha kha dzi chronic disease vha ḓo vha vha khou tea uri vha ye kha maṅwe mashango hune vha ḓo ya vha wana hone mishonga nahone hezwi vha tshi tshi swika kha maṅwe mashango vha ḓo vha vha khou vhudziwa uri a hu na mishonga, mishonga yo fhela ngauri vhathu vho ḓalesa ndi vhanzhi, hu ḓo vha thaidzo khulwane ngauri vhaṅwe na u tshimbila vha ḓo vha vha sa koni u ya nga malwadze ane vha a lwala uri vha kone u swikelela kha kiḽiniki dza tsini ndi zwezwo.

Arali kiḽiniki ya vhupo ha mahayani ya fhelelwa nga mishonga ya ndeme hu ḓo vha na thaidzo khulwane ngauri vhathu vha ḓo vha vha sa khou wana mishonga, vhaṅwe hu ḓo vha hu vhakegulu, hu vhaaluwa, vha ḓo vha vha sa koni uri vha bve kha kha shango ḽavho vha ye kha ḽiṅwe shango kana u bva kha shango ḽavho u ya hone ḓoroboni, uri vha ye vha wane mishonga kana uri vha ye vha ḓi rengele mishonga dzi khemisini nga ri miṱa yone zwa u eḓana a i eḓani. Vhaṅwe vha vha nga ḓi kona u ḓi rengela mishonga vhaṅwe vha sa kone u ḓi rengela mishonga, arali kiḽiniki ya fhelelwa nga mishonga ya ndeme hu ḓo vha na thaidzo khulwanesa ngauri vhaṅwe vha ḓitshilela nga dzi chronic diseases hune ha vho ri nnḓa ha iyo mishonga vhutshilo ngoho vhu vha vhu siho.

Arali mbekanyamushumo ntswa ya thoma vhuponi ha hashu fhano mahayani, tshithu tshine nda ḓo vha ndo tshi sedza kana tshithu tshine nda ḓo vha ndi khou tama uri hu thomiwe ngatsho arali vha tou thoma nga nga u ita like dzi home based hune ha ḓo vha hu khou dzula vhaaluwa. Hune ha vha hu khou, ha ḓo vha hu khou dzula vhalwadze vhashu vhane ha vha uri a vho ngo takala zwavhuḓi muhumbuloni, vhane ha vha uri ndi uri dzi disability dzoṱhe ndi zwithu zwine ha vha uri a ri nazwo, a ri nazwo dzi old age, dzi home based care. Ndi zwithu zwine ha vha uri ndi nga takalela uri hu nga thomiwe ngazwo.

Mbekanyamushumo ntswa ya tou thoma shangoni ḽa hashu ndi nga takalela uri vha thome nga dzi old age home ngauri vhaaluwa vhashu vhaṅwe vha vha vho aluwa a vha na vhathu vhane vha vha ṱhogomela hayani, vhaṅwe vho aluwa a vha na vhathu vhane vha ṱambisa hayani. Vha ite na dzi orphanage centers, ndi zwithu zwine ha vha uri a ri nazwo riṋe fhano tsini uri u zwi wane u tea uri u khou ṱoḓa u isa muthu wa lushaka kana wa muṱa u tea u ya kule hangei dzi ḓoroboni. Zwino hezwi zwa dzi home based care, dzi old age home dzi shelter hune vha ḓo kona uri vhetshela vhalwadze vhashu vha songo takalaho muhumbuloni na vhane ha vha uri a vho ngo takala zwavhuḓi muvhilini, a vho ngo ḓi linganela.

Nyeletshedzo ine nda nga mu ṋea yone zwa u dzula ndi na mutakalo wavhuḓi hafha vhuponi ha mahayani ndi uri hayani hafha vhuponi ha mahayani hayani ri dzula nga mulalo na musi ro a eḓela ri eḓela nga mulalo, ri tshi tshimbila ri tshimbila nga mulalo, a hu na hezwiḽa zwa vhutswotsi zwo ḓalaho u fana na hangei tshikhuwani kana malokheshenini.

U wana ṱhogomelo ya tshifhinga tshoṱhe kha muthu a neo lwala vhulwadze ha vhulwadze ha tshifhinga tshilapfhu zwi ṱoḓa mbilu. Arali muthu ane a khou ṱhogomela mulwadze a si na mbilu a nga sa a nga si zwi ite. Zwi ṱoḓa nḓivho ya u vha u khou u khou ḓivha nga ha vhulwadze hune muthu a vha a khou vhu lwala, u si na nḓivho ndi zwone zwine zwa ita uri zwi songo leluwa uri muthu a wane muthu ane a ḓo muṱhogomela wa tshifhinga tshoṱhe. Zwi ṱoḓa muthu a re na nḓivho ya vhulwadze uri a kone u ṱhogomela mulwadze.